Uma ngabe kumele ngihlele umshwalensi ngesikhathi sokulinda komshwalense wokungcwaba , labo abafuna usizo ngokungcwaba umuntu okanye abafuna ukungenelela umshwalense, ngingabanika isikhathi esingange izinyanga eziyisithupha ngaphambi kokuba umshwalense wabo okanye umshwalense wami osungabanika noma yini abayidingayo.

Uma umuntu ongumngani wami efisa ukuvula i-akhawunti yakhe yokuqala yasebhange, ngingamutshela ukuba kumele avule i-savings account, ngoba i-savings account isebenza kahle, ngoba usuke ufaka lokhu onakho noma ingasiphi isikhathi. Kanti i-credit card itholwa yilowo ofanelekile ukuthi engakwazi ukuthi aphinde akhokhe imali esuke ikuyona.

I-medical aid iyasiza futhi iyakuvikela ey'ntweni ey'ningi, uma ngabe kwenzeka ulimala okanye ugula okanye uba nesimo esithize. Ikuqiniseka ngokuthi uma ngabe kwenzeka mhlawumbe uba nengozi yemoto okanye uvelelwe ingozi yemoto. Bayaye bafike mathupha befike bekulande bekuyise esibhedlela ngokuphuthuma. Futhi benza isiqiniseko sokuthi yonke into emayelana nawe ihamba ngendlela ngoba usuke ungomunye wabo.

Isikhathi sokulinda komshwalense womngcwabo sinomthelela ekuthenini, uma ngabe kwenzeka mhlawumbe lowo okade egula oyilungu lomndeni kwenzeka eshona, ikhava yomshwalense iyakwazi ukuthi ikhiphe izinsizakusebenza zokungcwaba lo osuke eshonile, ezifana nebhokisi, itende, ukudla nezimoto enizidingayo, kanye nabantu abazonisiza ukuze nikwazi ukungcwaba. Kuyaye kuthi emva kwesikhathi uma ngabe esengcwatshiwe lo oshonile kuphume isamba thizeni semali, sikhishwa ipholisi kanye nekhava ekade ithathelwe yena. Lokhu uyakwazi ukuthi uma ngabe lo okade eshonile makuwukuthi bekunguye owondla umndeni, niyakwazi ukuthi nithathe le mali niqhubeke nisebenzise yona ukuze nikwazi ukufeza iy'dingo zansuku zonke.

Iminikelo yePhila isiza abantu abadala futhi abafuna usizo mayelana nezemtholampilo. Kanti Amandla Ethu isiza abantu noma ibaphi, kungaba abantu abadala noma umncane, noma ngabe umuntu onjani.

Kungamele ngiye ezindaweni ezifana nokuthi izikole, amahholo, amasonto kanye nemizi ngaminye ngaminye, kanye nalapho okuthengwa khona ezindaweni zokudla.

Ukulinda umshwalense womngcwabo kuyasiza ngoba, uma ngabe umshwalense usukunikezile isikhathi sokulinda, nawe walinda saphela, usuke usunesiqiniseko futhi uyaqinisekisa ukuba ngeke uze usebenzise lutho okusuka kuwe okufana njengemali. Konke kuzobe kwenziwa womshwalense ngoba kade ukhokha nyanga nenyanga.

Ukuze ukwazi ukuthola i-credit card, kumele uveze i-business reference number oyitholile from SETA. Uphinde futhi uveze indlela ongenisa ngayo imali phecelezi i-bank statement, umazisi wakho, kanye nesitifiketi sebhizinisi lakho.